I-mobile wallet yindlela yokubeka imali ngetheknoloji begodu ungakwazi ukuthenga ngomaliledinini ngaphandle kokuphatha imali namkha ikarada lebhanga.

Kosele kuvulwe i-akhawundi ukuze woke umuntu wesitokfela athumele lapho imali. Imali ye-stokvel kufuze ifinyelelwe mumuntu munye enimkhethekileko. Imali ye-stokvel kufuze ivaleke, ingaphumi ilanga layo lingakafiki.

Iye, kuvumelekile bona ababelethi bomfundi munye bafake iimbawo zeemali zokuchasa umfundi.

Iintokfela zirhelebha khulu ekubulungeni imali ngombana akusiyimali ongayifinyelela nanoma kunini begodu ezinye iintokfela zibulunga imali yethu ngombana ngoNobayeni asiyikhiphi imali yegrozari, siberegisa igrozari yesitokfela. Ezinye iintokfela zirhelebha nangokwakhisana imizi.

Ukubhadala i-balloon kungenza bona ungene eenkolodweni ongeze wakghona ukuphuma kizo begodu ungaze ulahlekelwe ngilokho okuthenge ngesikolodo.

Kungebanga lokuthi, inengi labantu alinawo ama-deposit aphezulu namkha abanayo imali yokuthenga cash, lokho kwenza bona bathenge nge-balloon.

Umuntu kufuze angene ku-app yakhe kumaliledinini bese alivalile ikarada lakhe lebulungelo, nakaqeda lapho, agijimele ebhanga ayokwenza elinye.

Nangabe umuntu akangakghoni ukubhadela i-balloon, ikoloyi namkha indlu leyo ayithetheko, ibuyela esitolo namkha ekhamphanini la ayithethe khona.

I-balloon payment kuyi-loan la ubhadala khona kancanikancani ngenyanga for iminyaka ethize obekelwa yona bese ilandelwa sizumbulu semali emaphelelweni wesikolodo namkha i-loan.

Ukufumana ilwazi nge-akhawundi yakho, ungaya kwenye nenye i-branch yebhanga lakho.

Iye, umbelethi uyakghona ukufaka isibawo semalimbeleko yokufunda enzela umntwana wakhe ngombana ebhanga kufuneka umuntu abe neminyaka engaphezu kwe-eighteen begodu abe ne-payslip.

Awa, i-balloon payment akusiyo indlela elungileko yokukhuthaza ngayo umuntu orhola kancani ngombana yenza isikolodo sibe sikhulu nawuya emaphethelweni wokubhadala. Kunga ngcono umuntu afake i-deposit ekudlwana ukwenzela bona angakghanywa sikolodo namkha athathe imodere elingana namandla wakhe.

Amaphepha afunekako lokha umuntu nakayokuvula i-akhawundi yebulungelo ngilawa alandelako, ngumazisi kanye namaphepha atjhoko bona uhlala kiyiphi indawo.

I-akhawundi yebulugelo iyarhelebha lokha nawunemali ofuna ukuyibulunga begodu iyohlala iphephile leyo mali.

Uvakatjhela enye nenye ibhanga ofuna ukubulunga kiyo, ukhambe nomazisi kanye namaphepha wendawo ohlala kiyo kanye nemadlana yoku-activate i-akhawundi.

Umuntu kufanele abuze ngeendleko ze-akhawundi nakukhipha imali kanye namakonyana angawathola ngonyaka. Kufanele abuze bona kubulungwa ngeenyanga ezisithandathu, ngamakonyana angangani namkha kubulungwa ngeenyanga ezilitjhumi nabili, ngamakonyana angangani.

Kokuthoma, uqala bona urhola malini ngenyanga begodu ukhethe ibulungelo elikhambiselana nomrholo wakho.

Imali ebulungekileko yimali ezala amakonyana, yimali esendaweni ephephile, angeze kwenzeka ingozi ngayo.

Iforomu lokuvula i-akhawundi ligcwaliswa ebhanga, bakubuze imibuzo, batlole nge-computer begodu bakutjhude isithombe, bakugadangise imino yoke.

Imali ebhadalwa nakavula i-akhawundi ngeyoku-activate i-akhawundi begodu iyohlala ebhanga yakho, kuhlekuhle ngeyakho.

I-pin yinomboro okhipha ngayo imali nawufaka ikarada lakho emtjhinini. Iqakathekile ngombana ngaphandle kwayo, imali ayiphumi begodu kufuze yaziwe nguwe wedwa.

Kufuze bona uye ku-ATM eku-branch la kunabo nogada abangakurhelebha nawurarekileko begodu kufuze uthome ngokuthinta i-buttton elithi cancel, ngaphambi kokuragela phambili bese ufihla iphini yakho.

Kungombana bafuna ukuqinisekisa bona awusiso isigebengu begodu ungewekhethwapha eSewula Afrika.

Iye, amaqhegu neenlukazi bavumelekile bona bavule i-account begodu ukuvulwa i-account kuthoma emuntwini oneminyaka elitjhumi nane.

Umuntu kufuze aye ebhanga ayokubika bona ulahlekelwe yinomboro yakhe yokukhipha imali bese ubulala leya, uthoma enye phasi.

I-debit card lihlobo lekarada esibeka kilo imali namkha sirhole ngayo emiberegweni yethu, siyiberegisa nokuthenga ngayo eentolo kanye nazo zoke iindawo la ivumeleke khona.

Umuntu kufuneka bona avule i-account nakaneminyaka elitjhumi nane.

Ngibawa ukuhlathululelwa la, kuqakatheke ngani ukonga imali eyaneleko nakuzokuba nekhamba lokuya kwelinye ilizwe?

Nawunekhambo, kube nenye into edla imali ukudlula zoke izinto ozozenza ekukhambeni. Yini into obona ngathi idla imali khulu nawunekhambo? Ipendulo ayibe neenzathu.

Umnakwethu batjho nakasekukhambeni wona imali msinya khulu. Ungamupha ziphi izeluleko zokonga imali nakanekhambo?

Izinto zikhamba zitjhuguluka nesikhathi. Wena esikhathini sanje, ulandela yiphi ikambiso nawuhlela imali ozoyisebenzisa nawunekhambo elide?

Ingaliphazamisa khulu ikhambo ngombana imali onayo ingahle ingalingani.

Iranda leSewula Afrika alilingani ne-dollar le-Amerikha ngamandla lokho kwenza bona kudleke iranda khulu.

Kosele afumane isiphaphamtjhini samanani aphasi begodu avakatjhele ne-hotela lamanani aphasi, avakatjhe ngesikhathi la abantu abanengi bangavakatjhi ngombana kuyatjhipha njalo.

Umuntu kosele athenge amathikithi wesiphaphamtjhini namkha webhesi eentolo ezikulu ezithembekileko, kosele adose imali eentolo ezithembekileko, angayi kuma-ATM.

Kufuze bazi bona imali ye-Tariyana nayilinganiswa neranda langekhayapha, linye yenza malini.

Kuqakathekile ngombana lokho kwenza bona ukwazi ukuzilungiselela, yoke into ozokufuna yenzeke ekhambeni lakho.

Iintjhijilo abantu abahlangabezana nazo kukobana, imali ayitjhentjhwa mahala, lokho kwenza bona imali ibeyincani khulu.

Kungobana ezinye iinarha ziritjhi khulu ukudlula iSewula Afrika.

Iye, umuntu kufuze azazi iimbalo begodu nakabhajeda, abhajede ngemali yangaphetjheya.

Amalanga la sekulula khulu, sewungena ku-inthanethi yakho uyeku-Google, utlole ukuthi-currency converter, ufake imali leyo ofuna ukuyazi bona yenza malini bese-ke, currency converter izokunikeza ipendulwakho.

Iye, kuyakghonakala, abantu ababerega lapho edoyelweni laboflayi, bayakwazi ukuthi bakurhelebhe ngemali yakho bayilungise, ibeyimali yangaphetjheya.

Kufuze aye ebhangeni yakhe ayokubika bona uyangaphetjheya bakwazi ukumtjhentjhela imalakhe bayenze yangaphetjheya.

Ngibona ngasuthi ukuphatha ikarada kuncono kunokukuphatha imali eyikhetjhi ngombana kokuthoma imali yalahleka neengebengu ziyayeba imali kodwana nawuphethe ikarada lakho imali isekaradeni, lokho ku-safe.

Kufuze uthome ngokubuza ibhanga ngaphambi kokuthi wenze koke okumele ukwenze.

Kuncono imali uyitjhugululele isikhethwapha, amabhanga wekhethwapha akwazi ukukutjhaja mayelana nomnotho wekhethwapha ngombana, wayitjhugulelwa ngaphetjheya, kuyadura lokho.

Ikarada libizwa ngokuthiwa yi-prepaid travel card lirhelebha ukubhadala koke ozobe okudingwa lapho.

I-Amerikha yi-Dollar, i-Britain yi-Great British Pound, i-Europe yi-Euro, iZimbabwe yi-Zim Dollar.

Nawunekhambo elide uthoma ngokuthenga izinto ezingaboli masinya, kancanikancani ukwenzela bona nawufika la uyakhona, ungathengi yoke into.

Kusikhatjhana nje esincani khulu nawuthenga imali yakelinye ilizwe eSewula Afrika.

I-foreign currency yimali yangaphandle kwezinye iinarha, kulula nawufuna ukuyithenga ungamane utjhinge ebhanga lakho bakuthengele yona.

Ukonga imali eyaneleko kuqakatheke khulu, ngombana lokho kuyokwenza bona ikhambo lakho libe yipumelelo.

Into engadla khulu imali nawunekhambo, kulokha nawungavelelwa kugula ungaphetjheya kwamazwe.

Kufuze athenge iindingo zakhe zoke azokhamba nazo, ukwenzela bona nakafika ngaphetjheya angathengi khulu.

Mina ngithoma ngokuthenga iindingo zami engizoziberegisa nangisekukhambeni. Bese ngilandele ngokubeka imali inyanga nenyanga bekufike ilanga lami lokukhamba.

Ukwehla kweranda lingaphazamisa khulu ikhambo, ngombana lokho kutjho bona kufuze ukhuphule imali ebewuyibekele ikhambo lelo.

Imali ye-Amerika inamandla khulu kunemali yangekhethu, ngakho-ke imali yangekhethu iba yincani nayifika nge-Amerika.

Kufuze agibele isiphaphamtjhini esisezingeni eliphasi, ngombana leso asikaduri. Kufuze aqale amahotela asezingeni eliphasi begodu aziphathele nokudla kwakhe. Kufuze aqale isikhathi sonyaka la kutjhiphe khona ukuyokuvakatjha.

Umuntu kufuze angaphathi imali kuye, aberegise ikarada lebhanga. Begodu nakafuna ukuthenga amathikithi, aye eentolo ezikulu ezithengisa amathikithi ezifana ne-Shoprite.

Kufuze baberegise into nasi ebathi yi-currency converter kibomaliledinini babo, izokwazi ukubabalela kuhle.

Kuqakathekile ukuhlela imalakho, ukuze ungazokutjhodelwa nawufika phambili.

Ukutjhentjha imali sewungaphetjheya kuyadura, ngombana kufaka hlangana nama-charges ngombana bayakutjhentjhela.

Iimali zamazwe azilingani, ngombana nomnotho wamazwe awulingani. I-Britain inothe khulu, yingakho iponde yabo idurile.

Iye, ukatelelekile bona wazi iimbalo, wenzele bona ungagalajwa begodu nawusabeka imali, uyibeke ngenani langaphetjheya.

Ungazijayeza ngokuvakatjhela i-website ye-currency converter kumaliledinini wakho.

Iye, kuyakghonakala bona uhlele imalakho edoyelweni laboflayi, bakhona ababerega lapho ungarhelebheka.

Iye, ibhanga yakhe kufuze ayibikele ukuze amtjhentjhele imalakhe.

Okuncono kuphatha ikarada lebhanga, ukwenzela bona imalakho ingalahleki nokwenzela bona la ingathathwa khona imali khetjhi, ukwazi ukubhadala ngekhathi lakho lebhanga.

Kufuze ufunisise ngama- ATM wangaphetjheya begodu nawudosa namkha nawukhipha imali, kufuze uqale i-bank statement yakho.

Kungaba bhedere khulu nawungayitjhugululela ekhethwapha, wenzele bona bangakutjhaji khulu.

Ikarada lemali yekhambo libizwa ngokuthiwa yi-prepaid card, lirhelebha ukubhadala okhunye nokhunye ofuna ukukuthenga.

E-Amerika, yi-Dollar. E-Britain, yi-Great British Pound. E-Europe yi-Euro. E-Mozambique, yi-Zim dollar. E-Japan, yi-Japanese Yen.

Uthenga izinto zakho ozozidinga nawungaphetjheya ekhethwapha begodu nawufika ngaphetjheya, angeze usaberegisa imali khulu.

Kuthatha imizuzwana ukuthenga imali yangaphetjheya ekhethwapha.

I-foreign currency yimali yaleyonarha oya kiyo nangabe uya e-Amerika uyokuthenga i-dollar, mangabe uya e-Europe uyothenga i-Euro.

Iye, nawungaya eZimbabwe, uphethe imali yeSewula Afrika, uyobe uphethe imali enengi.

Iye, kuyakghonakala ukuthi uyibeke, uyiberegise godu ngomnyaka ozako.